Kulula, kulula kakhulu impela singasho sithi kulula, kodwa-ke bekungaba kuhle ukuthi kufakwe mhlawumbe nasey'nkundleni zamabhange. Lokho kuyokwenza kube lula ukuthi umuntu angayi esiteshini, ukuthi ayothenga. Ebese futhi kuthuthukiswa nazo futhi iy'nkundla zobuchwephesha ukwazi ukuthi lezo zinto lezo-ke ugibele kuzona ngaphandle kokuthi kuze kube khona amathikithi owaphathayo kodwa uthole ukuthi mhlawumbe sekuba khona amakhodi athize okumele ukuthi uwafake aphasiswe futhi ekuthenini ukwazi ukuthi kube lula yonke into.

Njalo ngoLwesine kungaba wusuku engilibekayo ngoba ngolwesine liyaziwa ukuthi uLwesine lusetshenziselwa kakhulu ukuthi kube yinkonzo noma kube usuku lwemkhuleko. So, kungaba isikhathi esihle ukuthi ngibathathe ngibayise la abazobe beye khona beyokhonza khona noma beyokhuleka khona. Ebese-ke emva kwalokho sengiyabathatha-ke bahambe baye ey'ndaweni ey'fana mhlawumbe nebhishi ukuze bezokwazi ukuthi nabo bethi ukuhlunga noma bethi ukupholisa imiqondo yabo. Bangabi nokhuntalala.

Kokunye kungafanele ukuthi ushintshe umgwaqo, okunye nje kungafanele uwushintshe umgwaqo uthole eminye imigwaqo ongayisebenzisa, kodwa-ke futhi sekungaba ukuthi kumaphakheji akho owanikeza abantu, ukwazi ukuthi nawe u-add-e kancane ukuze uzokwazi ukuthi ukwazi ukuthi umelane nalezo zimo lezo ngoba phela ibhizinisi nalo vele lihamba lihambe likhuphuke ngokwezimali.

Wona amakhumbi athutha umphakathi athembekile kwesinye isikhathi. Sesingasho phela ngoba phela kuya ngokuthi isikhathi sime kanjani nanokuthi wena mhlawumbe uphuthuma kangakanani kodwa wona ayazama nawo ukuthi aphuthume. Kuyikho-ke kodwa-ke ukuthi kwesinye isikhathi amabhasi abiza kangcono kunamakhumbi. Lokho ngeke sakubalekela, amabhasi abiza kangcono kunamakhumbi. Okunye-ke ilolu hlelo-ke lwesimanjemanje olwey'moto ey'ncane ezikuthatha zikubeke la uya khona. Cha-ke zona-ke ziyabiza.

Hhayi kulukhuni kakhulu ngoba nangendlela ezakhiwe ngazo, ngayo iningi lazo, uyabona ukuthi azenziwelanga ukuthi kube nezinsiza zokuthi mhlawumbe bagibele babambelele nezinto ey'fana nalezo. Izona y'nselelo ey'nkulu ababhekana nazo lezo-ke okudingakala ukuthi kuke kuthi ukubhekwa ngempela ngakuzona.

Ibhasi engakhula ngalo, ngakhula nje kuyiyona nto ebengigibela isikhathi eside. Ukushintsha esikhathini samanje sengingasho ukuthi kuleziya y'khathi wawugibela ukhokhe, ugibela ukhokhe. Esikhathini samanje usuyakwazi ukuthi uthenge noma yithikithi mhlawumbe le sonto noma ithikithi le nyanga uzokwazi ukuthi into efana nokuthi uzohlezi unemali yokugibela esandleni isithe ukuthi ukwehla kancane ingcindezi yalo.

Hhayi akukho-ke lula, akukho lula nje impela. Ku-inthanethi unokungena ufice amathebula angewona noma asemadala. Lokhu okuphrintiwe nakho uthole ukuthi sekukudala, hhayi kunzima.

Umnotho wokuthwala impahla iwona nawo. Ingeminye yemnotho emkhulu kakhulu. Kumele sikhumbule ukuthi impahla ukuze isuke endaweni eyodwa iye kwenye indawo lokho kuwumnotho kukodwa nje. So, impahla ibaluleke kakhulu ukuthi ithuthwe noma ithathwe iyiswe kwezinye iy'ndawo. Yingakho ngingakwenza lokho-ke ukuthi ngempela ngempela kube enye yezinto ebaluleke kakhulu.

Ukuthuthukiswa komzila kudlala indima enkulu kakhulu ngoba uzokhumbula phela ukuthi lezo zinto lezo-ke kusuke kusafuna ukuthi ziye ezitolo noma ziye la okusetshenzwa khona ngazo. Ngakho uma zibambezeleka, lokho kusho ukuthi nomsebenzi la eziya khona nawo futhi uyabambezeleka. Enye into okufanele ukuthi yenziwe kufanele ukuthi siveze ebantwini, emphakathini, ukubaluleka ukubaluleka kwalezi zinto lezi lezi ezenzakala, ukuze bezokwazi ukuthi beqonde nabo futhi bezokwazi ukuthi babe nesandla sokuthi bethuthukise lokho futhi bangabi nesandla ekubambezeleni zonke lezo zinto lezo.